Ndingene kuzo zonke iintlobo zomculo kodwa ndingendawo ethambileyo yomculo efana ne-afro pop, i-hip hop nomculo we-house uyazi uhlobo lwesingqi esikwenza ushukume. Ukuba ujonge ii-vibes ezifanayo unokufumana iingoma ezintle kumaqonga okusasaza afana neSpotify, people music okanye umculo weYouTube. Banoluhlu lokudlala olulungiselwe abalandeli bohlobo oluthile nje njenge-afro hits okanye i-hip hop yaseMzantsi Afrika. Unokujonga kwakhona izikhululo zomculo zasekhaya okanye amaqonga kanomathotholo akwi-intanethi abonisa amagcisa asakhasayo kunye nezandi ezihamba phambili. Nokuba usekhaya okanye usendleleni kuhlala kukho ingoma ehambelana nomoya wakho.

Ngexesha lokuchithwa kwamandla ndibe namava apho abantu endingabaziyo okanye abantu endibaziyo baye banikela uncedo ngokufikelela kwiWi-Fi. Omnye umzekelo obalaselayo kuxa umnini wekhefu ekufutshane wandinika iWi-Fi yasimahla ngexesha lokumka kombane ixesha elide. Yayisindisindisi sobomi bexesha elisikiweyo lomsebenzi endandijongene nalo. Into eyayindichukumisa bububele nokukulungela ukunceda umntu endingazange ndimbone ngaphambili. Indenze ndaziva ndinombulelo ngomoya woluntu kwaye kwandikhumbuza ukuba nakwiimeko ezinzima kusoloko kukho unxibelelwano phakathi kwabantu kunye nobubele. Ezo zenzo zinokukuvuyisa zize zibuyisele ukholo kwiinkoliseko yabantu.